Pharologano e kgolo mo tseleng e batsadi le dikokomane tsa rona di dirisang difounu ka yone ke gore ga ba sa tlhole ba na le nako ya go dula ga se ba bua nako ya go tshameka mmogo, nako ya go dira dilo tse dintsi mmogo gonne mongwe le mongwe o dula a le mo founung a 'ira se ene a batlang go se dira mme seo se ama relationship-e ya bagolo le generation-e ya gompieno thata gonne banna ba feleletsa ba ithuta dilo tse di sa siamang mo difounung, ba direla bagolo makgakga, bagolo ba sa kgone go feleletsa ba ba thiba.

Di-algorithm-e di na le seabe se segolo mo boitshwarong jwa bareki gonne di a kgona gore di go bontshe dilo tse e leng gore o a di rata mo inthaneteng mme wa feleletsa o rekile, nako nngwe go babalesegile mme matsatsi a mangwe ga go a babalesega gonne o kgona go reka mo inthaneteng, wa reka mo polekeng tse e leng gore di-wrong o bo o feleletsa o latlhegetswe ke tšhelete ya gago mme o sa kry-a seo o se rekileng mo inthaneteng.

Nka tlhopha go dirisa App-e mahala e na le dipapatso gonne ke dumelana le eo gonne nka se nne le madi a gore ke ntshe bonnyane boo ba go patela dipapatso.

Ditsela tse thekenoloji e ka nnang ya go thusa ka yone mo metlheng ya gompieno, go itshireletseng ke gore thekenoloji e kgona go thusa gore o kry-e thuso ka bonako ga o le mo kotsing, o fitlhela di-App-e tse e leng gore o kgona go di dirisa di send-a molaetsa go batho ba e leng gore ba.

Di-App-e tsa go romela molaetsa di thusitse thata mo go buisaneng le ba lelapa le ditsala gonne di go save-ela tšhelete ya go reka di-airtime le go founa mme o kgona go bua le bone sebaka o dirisa data. Mme go go tswela mosola thata ka gonne o kgona go dula o ntse o bua le bone ka nako tse tsotlhe o kgona go save-a tšhelete ya go nna ntse o reka airtime mme wa reka data gonne data e tsaya sebaka go fela ga e tshwane le airtime so e mosola thata.

Dipapatso tse ke sa di rateng ke tse di bapatsang metshameko e tlebeng gote o tshameke, o download-e App-e mo founung o tshameke kgona go bona madi. Dipapatso tsa di-gamble-ing gonne o ka feleletsa o rekile dilo mo inthaneteng o tsentse tšhelete ya gago, o ntshitse maina a gago a banka, diakhaonto, jalo jalo o a feleletsa o scam-iwa mo inthaneteng. So, dipapatso tsa go tshwana le tseo ga ke di rate gonne ga di a bolokosega.

Gore ke kgone go nna le puisano le tsala ya me e e sa rateng go lelediwa nka bua le ene ka di-App-e tsa kgonang go romela molaetsa ka one jaaka di WhatsApp-o di-Facebook-u gore o kgone go dula ntse re bua re kgone go nna ntse re tlotla mme fela ke sa dire sepe se a sa se rateng jaaka go lelediwa.

Mekgwa ya go thibela megala e e sa batlegeng e teng go sireletsa batho mo go lelediweng ke batho ba di-scam. E thusa batho thata go ba boloka for batho ba ba tlo feleletsang ba ba scam-a ba sa lemoge.

Mo lefatsheng le thekenoloji e e tswelelang pele ka dilo tse re di dirisang tse di botlhale ke nagana gore ke tsone smartphone-u. Smartphone-u se tla nou jaana se na le bo ma di-AI mo teng mme seo se thusa ka gore o kgona go batlisisa sengwe le sengwe se o se tlhokang o kgona go e botsisa AI ka sengwe le sengwe se o se o batlang go itse ka sone mme fela ya kgona go go thusa, ya go araba ka potlako o a kgona go nna le se o batlang go se itse.